Singakhawulelana nale meko lena ngokuthi kuba abantu bahlala kwelo sapho luyi-one ukuba bangaphumi ngeemoto zabo bonke. Mabahlale phantsi bathethe ukuba bazophangela ngeyiphi imoto ukwaphula kwezi moto zigcwele apha endleleni bahambe ngemoto eyi-one.

Kukuthi kaloku baye babone iingozi eziye zenzeke endleleni zeemoto. Kuye kubhubhe abantu abaninzi. Abaninzi babo abasindi, abanye baye basinde. Kwaye ke ukukhwela imoto ngoku sekusezingeni eliphezulu ukurongo. Abantu abasathandi kakhulu ngenxa yeengozi ezenzekayo.

Yakhe yandichaphazela ngokuba ndathi ndisiya emisebenzini ngenye imini kanti oonoteksi bavalile abaphangeli. Kwafuneka wonke umntu angaphangeli. Ndibona, ndazibona sendithathelwa imoto seyobekwa kwiindawo endingazaziyo kuba kaloku bathi asimameli ngoba bona bavalile, bebethe akho mntu ozohamba.

Into endayenzayo kukuba ndaye ndagcina iiplastiki zomntu owayehleli ecang'kwam owaye wazilibala xa ephuma eteksini esehla esiya endleleni eya kowabo. Apho ndabona omnye usisi ezama ukuyithatha kuba efuna ukwehla nayo yabe ingeyo yakhe. Kulapho ke ndaye ndayitsala ke ndabe ndimxelela uba ndiyamazi umnikazi wale plastiki mandiyithathe ndiyigcine ndizoyomnika ngokwam ndiyakwazi apho ahlala khona.

Kulapho ke ndahlala khona ke ndayilinda le nqwelomoya le ingade ifike. Kwaze kwafika exesheni lokuba ndiphinde ndithenge okunye ukutya ukuba ndikutye ngoku ndisalinde le nqwelomoya. Kwaye ke ndandisendikuthengile ukutya endandizokutya xa ndilapha emoyeni, sihamba sisiya apho siya khona. Ngoku kwanyanzeleka ukuba mandithenge okunye nditye ngoku ndisalinde le nqwelomoya. Kulapho ndazibonayo uba, hayi, umntu umoshe imali eninzi ngoku ngenxa yale nqwelomoya ingade ifike.

Ngokuthi kaloku mna ndizobaqeshela izathyurithi ezo zizawuthi kaloku zibagade apho sifanele siye khona kwezo lokishi ezingekho right. Ndiphinde ndiba nikeze neemoto abazozikhwela apho ke bazohamba bamane bejonga ngeefestire.

Kukuba abantu baye babone sekukho abantu abakwezinye iindawo bafune ukuyongena kuloo ndawo bayobeka khona ezo mpahla. Okanye abanye abantu baye bangazibhatali iimali ekufuneke bayazibhatala for ukuhambisa izinto zabo. Abanye ezinye izinto azihlolwa. Abanye abantu baye bahambise ii-drugs. Ke ngoku baphele abantu abaqhuba loo nqanawe bebanjwa.

Ngoba kaloku ndathi ndifika ndabe ndisoyika ndabe ndinikwa phaa iinto ezimnandi, iidrinki, izonka into zokutya. Ndabe ndiboniswa indawo endizohlala kuyo ndafika pha ndaxelelwa ngayo yonke ngoba inqwelomoya isebenza njani ndingoyiki.

Kuba kaloku loo nto ikunceda ekugcineni amafutha enqwelomafutha yakho. Enye into inceda ukuphungula inqwelomafutha igcwele apha ukuze abantu bakwazi ukufika kwangoko emisebenzini bangafiki kade.

Kulapho kaloku le nto kungquzulwana ngamavolovolo oonoteksi bedubulana, bengenaxesha, bengenadaba nabantu abakhweli babo nabantu abadlulayo. Kulaph ndadibana khona kudubuleka imoto yam, ndayibona seyinomgqobho weebhulethi, apho ke nam ndasinda khona ekudubulekeni. Ndabe ndibona nabanye abakhweli ngapha abanye bayadutyulwa oonoteksi abathanga nqa ngoba abantu abanye bayafa abanye basiwa ezibhedlele.

Ngoba kaloku kunceda ngokuba abantu kuzokwehla izinga leemoto ezigcwele apha endleleni ezibangela abantu bafike kade emisebenzini kwaye inceda ekugcineni amafutha eemoto.

Andinothanda kuba oonoteksi abakhathali, ababahoyanga abantwana. Ukuba umntana ufike leyithi bayamshiya nje kanjalo, kuba kaloku bathi iimoto ziimoto zabo ezi and bayabhatala abantu aba. And onoteksi bathetha noba kukanjani ebantwaneni ngoku abantwana abayithandi loo nto leyo bancinci bona kakuhle kubo ezonto ezo zithethwa ngoonoteksi.

Ayifanelekanga le nto uyenzayo kuba le sutshaya ecang'kwabantu abangatshayiyo. Ngoku wena uzotshayela kuthi awusazi noba siyatshaya okanye asitshayi awusibuzi. Because kuba ngowusicelile ukuba ucela ukutshaya okanye ucela ukuyotshaya ngaphandle kuba bekufanele utshayela ngaphandle not ebhasini.